UGogo akangawayeki amaphilisi, akadle amaphilisi aphinde adle nembiza yenyanga. Uma imbiza yenyanga imelapha, ilapho khona-ke ugogo eyokunquma khona ukuwayeka amaphilisi, kodwa uma ingakamelaphi, ugogo akakudle kokubili, ngoba akushayisani ndawo.

Kumele kube nemishini eyanele yokubelethisa abesifazane abakhulelwe. Iphinde ibe namagumbi ahlanzekile, namagumbi anele, ukuze bangalindi isikhathi eside, belinde ukubeletha, kodwa kusheshe kube isikhathi esincane.

Imithi ibiza kakhulu. Emakhemesi, imithi edayisayo inenani eligcina sekuyelomtakabani kuphela, bese kuthi laba abantulayo bangabi nazo iy'mali ezanele ukuzithengela imithi. Kumele yehliswe inani lokubiza kwemithi eNingizimu Afrika.

Uma izaguga zihamba ibanga elide ukuya emtholampilo, lokho kukodwa ngagcina sekubagulisa, sekwandisa ezinye izifo. Yingakho kuwumqondo omuhle ukuthi kube khona umshayeli obathuthayo abase emtholampilo njalo ngenyanga.

Umphakathi ulindele indoda ukuba isebenzise amakhambi esintu, ingayi ukuyofuna imithi emtholampilo. Yiloko okwenza amadoda agcina engasayi ukuyofuna usizo olwanele.

Kumele kube nabantu abahambela eyindaweni lapho khona kunabantu abakhubazekile. Babahambisele amakhambi, babahambisele imithi, baphinde bayobasiza ngeyinsiza eyifanele zezempilo, ngoba bona abasakwazi ukuziyela emitholampilo naseyindaweni zezempilo.

Kungaba inethiwekhi, siyazi ukuthi ezinye izinsiza zobuchwepheshe zisebenza ngenethiwekhi. Inethiwekhi eyindaweni zasemakhaya ayidonsi. Kwesinye isikhathi kuba ugesi kulezo ndawo la ugesi ungakabikhona khona, izinsiza eyiningi zobuchwepheshe zisebenza ngogesi.

Uma usheshe wathola ukuthi une-HIV, ungakwazi ukushesha uqale udle imishanguzo kusanesikhathi, umzimba wakho namasosha omzimba wakho engakalimali, ukuze ukwazi ukuphila isikhathi eside, unakekele umzimba wakho.

Isihlahla u-gumtree-ni, sitholakala emahlathini. Siwusizo kakhulu uma usithatha uphethwe umkhuhlane, usifake emanzini ashisayo, bese uyazemboza ngaso, hhawu uvuka, ngakusasa umkhuhlane ungasekho. Siwusizo kakhulu kuwonke umuntu ophethwe umkhuhlane.

Abantu kumele bafundiswe, babe nolwazi olufanele lwalesi sifo. Bafundiswe ukuthi umuntu ophethwe yilesi sifo, usuke ephilile uma edla kahle imishanguzo, uyafana nabanye abantu. Ulwazi ngalesi sifo lingenza ukuthi kuphele ukucwaswa kwabantu emphakathini wethu.

Ama-cornflakes ase ezinye zezinketho ezinempilo umntwana angaqala ngazo usuku njalo ekuseni, kanye nobisi.

Imtholampilo engomahambanendlwane isondela kubantu, iya la khona abantu bekhona. Yenza ukuthi ngisho nalabo abantu abanokukhubazeka bakwazi ukufinyelela kalula emtholampilo.

Abantu abaningi bacabanga ukuthi usizo lokuqala kumele linikezwe odokotela namanesi kanye nabantu abathile. Ngale kokucabanga ukuthi umfundi, uthisha, umuntu womphakathi naye kumele abe nolwazi olufanele mayelana nalosizo lokuqala.

Kuthatha isikhathi eside ukuthi baphendule ucingo, badlale izingoma ecingweni, ulindili. Uma sebelibambile ucingo, uma-ke bakubuza into, wangabanikeza impendulo, bayashesha ukulivala, bakudube.

Iziguli ezibhekene nezifo ezijwayelekile njengomkhuhlane, ikhanda, isisu, zingaya emakhemesi ziyothola amaphilisi kanye nemishanguzo khona, ngale kokuthi ziye eklinikhi ziyogcwala khona.

Umuthi ongabhaliwe ngaphandle ukuthi wakhiwe ngani, futhi siphela nini isikhathi sawo, kungenzeka ukuthi uwumuthi womgunyathi. Yonke imithi inemininingwano yokuthi yakhiwe ngani, futhi ingaba namiphi imithelela engemihle emzimbeni womuntu, futhi idlulelwa nini isikhathi sayo.

Ukudayiswa kwemithi yemkhuhlane, idayiselwa abantu abayithathayo bahambe bokwenza iyidakamizwa ngayo, ezibulala abantwana. Imithi kumele inikezwe abantu abagulayo, futhi abahloliwe, abahlengikazi abaqeqeshelwe ukukwenza lokho.

Ukusoka kungalimaza umphambili kumuntu wesilisa, kwenze ukuthi angabe esaya kozikhulula ngendlela efanele, kodwa futhi kungamsiza maqondana nezifo eyithathelanayo ukunciphise ukungcola, ukuthi kungabikhona ukungcola ngaphambili.

Ungabanikeza ithemba lokuthi labo abalimele bazo lulama. Lukhona usizo olufanele emtholampilo, mabahlalele ethembeni.

Okokuqala, ukuthi abantu abaphila ngokukhubazeka kumele bazamukele bona kuqala. Okwesibili, kumele bazi ukuthi banamandla kuphi, bese bazithuthukise kakhulu lapho benamandla khona, ngale kokufuna ukudabukelwa.

Akusathathi isikhathi ukuhlolela igciwane lengculaza. Udinga nje iconsi elincane legazi elifakwa epheshaneni, bese libekwe esikaleni, kubhekwe olayini. Uma bebobabili kuyobe kusho ukuthi unegciwane, kodwa uma uba wodwa, kusho ukuthi awunalo. Akuthathi imizuzu engaphezulu kweyishumi ukuhlola.

Ukufundisa ngalesi sifo kanjalo nokubiza abahlengikazi ukuzochaza ngalesi sifo, kanjalo nokubiza abasihlolelayo lesi sifo, ukuze kuvuleleke amathuba okusihlolela.

Singenza ngithukuthele kakhulu ukubona ukuthi ubudedengu bezezempilo kungaholela ekulahlekeni kwempilo yomntwana. Kanjalo ukuzwisa ubuhlungu umndeni, obukade ulindele umntwana isikhathi esingaka.